Ngingathi nje lo muntu ozobalazayo angathola ukusizakala ngokushesha, ngokuthi wonke amalungi alumbuthano ahlale embhekile njalo, abone ukuthi abantu bamkhathalele. Ngalokho uzoshesha ukuthi alulame. Uzogcina eyingxenye yalo mphakathi wethu omncane, njengoba sisizana, sindawonye.

Ngokwazi kwami ukuthi, izindlela ezisetshenziswayo zokuhlonza i-HIV zitholakala emtholampilo nasezibhedlela kuphela. Emphakathini, anginalo ulwazi olungako, ngoba uma sifundiswa, sifundiswa ukuthi singaya emaklinikhi, la esizokwenziwa khona ama-test ukuze kutholakale ukuthi umuntu unaso yini isifo noma akanaso.

Izingozi umuntu angahlangabezana nazo uma eqe imishanguzo ye-HIV, eyokuthi uzongenwa izifo kalula, ngoba imishanguzo isiza ukuthi ivikele, ivikele amasosha omzimba. Uzogula, adinge ukulaliswa esibhedlela, kokunye ungaluza nempilo yakhe.

Ngokwazi kwami umuntu oshonelwe, kuyaye kuthiwa akageze, ngoba kuthiwa ukhipha isinyama, noma uvikela umkhokha, uvimba umkhokha ukuthi kungabe kuphinde kwenzeke eduze khona ekhaya.

Uma nje uhulumeni engasithembisa ukuthi amashoti asinikeza wona, amashoti azosisiza okwangempela, ngoba kunabantu abayaye bathi emva kokuthola amashoti, bagula kakhulu kunaphambilini. Uma uhulumeni ezoqinisekisa ukuthi amashoti asipha wona, azosilula, azosilulamisa, kungaba ngcono kakhulu, nabantu bangavuma ukuthi bathole amashoti.

Ngizothi amadoda ikakhulukazi, ngoba amadoda abantu abanenkani. Omunye uyaye asho nje athi, mina anginalutho, uthole ukuthi kodwa uyaludinga usizo. Ngokuhamba kwesikhathi uthole ukuthi ukugula ngokomqondo sekusabalele, kanti ukube usheshe wathola usizo, ubezosizakala ngokushesha.

Ukuthi kukhethwe khona la ngaphakathi esikoleni abafundi abayidlanzana, abazofundiswa ukuze bakwazi ukusiza abanye abafundi abazoba nezinkinga zokuthi bathole usizo lokuqala.

Kube nezingqinamba ukuze sikwazi ukufikelela esigamekweni, ngoba imizi iwuthotho kakhulu, isondelene kakhulu. Ngaleyondlela, akukho lula ukuthi sigijime ngokukhululeka, ukuze sisheshe sifike la siyosiza khona.

Nginokufunda ngezindaba eziphathelene nabantu besifazane abanezinkinga zokuthola izingane. Ngiyaye ngizwe ukuthi kunabalaphi bendabuko abakwaziyo ukusiza abantu besifazane abangayitholi iy'ngane. Bayaye baboniswe imithi abahambayo bayoyimba, bese bayabuya, bayalele abantu ababasizayo ukuthi bayisebenzisa kanjani. Nangempela bakwazi ukuthola abantwana.

Njengoba sekwaba nabafundi abaphatha izibhamu ezikoleni, kubalulekile ukuqwashisa izingane ngokuthi ikuphi okokuqala okumele kwenzeke uma bebona umuntu or umfundi okhiphela abanye isibhamu esikoleni.

Kubalulekile ngoba, isikhathi esiningi amadoda akuleminyaka anokuthola isifo somdlavuza.

Ngifike esigwameni, esigamekweni ngabheka ukuthi bangakanani abantu abalimele, ngenzela ukuthi izimoto eziphuthumisa abantu abalimele zanele ukuze zibafikise esibhedlela. Ngabiza wona ama-ambulensi okuze azothatha abantu. Ngenhlanhla, akekho olimele ngokwedlulele, noma odlule emhlabeni, kodwa ama-ambulensi afikile, akwazile ukubathatha, abayisa esibhedlela esiseduze.

Umfundi owayesemncane, eneminyaka eyishumi nanhlanu, wawa esihlahleni, wawela phansi, waphuka ithambo emlenzeni. Ngathatha izinkuni ezimbili, ngazibeka la emlenzeni wakhe, ukuze uqonde, ngathatha intambo ngabopha umlenze, ngawuzungeza intambo ukuze uqonde ungalibeli unyakaza. Ababekhona bathola ukusizakala, babona ukuthi iyiphi indlela elula yokuthi ukwazi ukuqondisa umlenze, unganyakazi uma umuntu ephuke ithambo.

Ngingathi nje, kuncane okwenziwa umnyango ukuze abantu bebenolwazi ngosizo lokuqala ezikoleni. Okunye engingakuphawula, ukuthi angiboni nokuthi othisha bayazikhathaza ngokuthi bafune lolusizo, ukuze kuzokwazi ukuthi noma ngabe yini eyehlela abafundi esikoleni, bakwazi ukusizakala ngokushesha. Isikhathi esiningi abezicabangi izinto ezikanjalo.

Isikole kumele siqinise, sikuqinisekise ukuthi siyazi ukuthi imiphumela yomfundi kube yimiphi, njengoba kade esemtholampilo, ukuze uma kuyisifo se-TB, baqikelele ukuthi bayazi ukuthi ingane, noma umntwana uyayithatha imithi yakhe, ukuze ezinye izingane zingezukutheleleka.

Ngibona ukuthi noma bezenza ezinye izinto eziseceleni ezingahambisani nomuthi wakadokotela, kodwa baqhubeke nokuya emtholampilo bayolanda imithi, ngoba iyona ekuqinisekisiwe ukuthi izobe lapha. Abahlengikazi uma benze isikhathi esanele ukuze bagcina beqonda ukuthi kubalulekile ukuthi bathathe imithi yakwadokotela

Izinselele kungaba ukuthi, akekho umuntu okhona phakathi kwesiguli kanye nomtholampilo, ngoba ukuze bakwazi ukufinyelela kulo muntu ogulayo, okhubazekile, kumele bakwazi ukuxhumana nomuntu ozoba phakathi kwabo, kanye nomuntu ogulayo.

Kunomuzi okwavela khona ilangabi. Abantu besicishamlilo basheshe bafika, babona umonakalo okhona, nabo basheshe babiza abama-ambulensi, okwenzeka ukuthi bakwazi ukuthi bahlenge abantu abaningi, ngesikhathi esifishane.